Ngokoluvo lwam ndicinga into yobana lena indlela yocwangciso-ntsapho ayilunganga for abantwana besikolo ngoba kaloku bona bakhawuleza balibale. Loo nto ithi into yobana umntu uzawulibala into yobana funeke esele ipilisi ngexesha elinye mihla le. Umntu ulibala ukwenza ihomwekhi ngamanye amaxesha, yintoni ethi akazukulibala xana kufuneke ekhumbule ukusela ipilisi rhoqo? Nto leyo ezawukwenza intobana izinga labantwana abamithayo libe phezulu kuba kaloku umntu uzocinga fanuba ukhuselekile kanti ke akunjalo ngenxa yokuba ephosa amaxesha okusela ipilisi.

Umntu onexinezelelo lwegazi oliphezulu bathanda ukuba neenyawo ezidumbileyo, nezandla ezidumbayo, umntu aphathwe nasisiyezi kube nzima ukuphefumla kwaye uhleli nje uphathwa yintloko ebuhlungu, ntloko leyo engafuni pilisi. Kwaye bayathanda nokunxanwa. Ucinezelelo lwegazi kuyingozi kakhulu ngoba kaloku xana ucinezelelo lwegazi luphezulu kakhulu, umzimba ngamanye amaxesha awukuxeleli into yobana kunjalo, nto leyo iye yenze into yobana izinga labantu abaswelekayo ngenxa yocinezelelo lwegazi lube phezulu kakhulu apha eMzantsi Afrika.

Hayi, mzali. Andivumelani nale nto uyithethayo. Ngokukhulu ukuhlonipha ndithi mna ucwangciso-ntsapho lubalulekile kakhulu eluntwini ngoba kaloku kule mihla sikuyo, ukukhulisa umntana kubiza imali enintsi kakhulu, yaye iintsapho ezininzi azinayo imali yokubana kongezeleke abantu abanida ukutya apha endlini. Nto leyo ke ngoku ibangela into yobana ucwangciso-ntsapho lubaluleke kakhulu eluntwini kuba kaloku awufuni ukuzisa umntana emhlabeni ozawuphinda abe luxanduva olukhulu kwalapha kusapho jikelele kwaye kufuneke ahambe ecelelwa izinto eluntwini.

Abasebenzi besebe lezempilo kwizibhedlele zikarhulumente bafundile njengoogxa babo abasebenza kwizibhedlele zabucala. Umahluko yinto yobana umntu osebenza kwisibhedlele sabucala ufumana inani elithile lezigulane mihla le kuba kaloku not wonke umntu uyakwazi into yobana ahambe ayowubona ugqirha kwizibhedlele zabucala. Loo nto ithethe ukuthi unintsi lwabantu luye luye kwisibhedlele zikarhulumente apho kungakho sidingo soba umntu abhatale imali. Loo nto yenze ke ubana abantu abasebenza kwizibhedlele zikarhulumente bahlale bediniwe kuba liba lincinci ixesha lokuphumla ngenxa yenani labantu lezigulane ezifika kumasebe ezempilo rhoqo.

Uphi umntana yena kule ntlekele yenzeke apha? Ingaba usindile? Anikhange nibave anikhange nimve xa ekhwaza exela into yobana kuyatsha? Yho, yaze yandehlela into ebuhlungu. Ndiza kuzithatha phi ezinye izinto? Siza kulala phi nomntana wam? Khona, ukwazile ukukhupha izazisi zethu kwaye kunye neencwadi zethu ezibalulekileyo? Kwaze kwabuhlungu entliziyweni yam. Kwenze , aniyazi into yobana iqalele phi le ntlekele? Bebe phi abantu ngeli xesha isenzeka le ntlekele kude kutshe kube njena, kube kungakhange kubekho mntu ukwaziyo ukuwucima umlilo? Nasibiza isicimi-mlilo sona?

Urhulumente ebemele ukubana kwiphondo ngalinye unezikolo zibe ntlanu zabantwana abakhubazekileyo. Inani labantwana abakhubazekileyo liye lisanda minyaka le, nto leyo ithi nezikolo zabo bezimela ukubana inani lazo liyanda. Abantwana abakwazi ukuba basuke kwindawo ekude isikolo sabo sibe kude kakhulu nekhaya ngoba kaloku ngezinye amanye amaxesha kuye kufuneke umzali, and ke ngoku abazali abanye abanayo imali yokuhla benyuka besiya kwizikolo ezikude, ezisinceda iintsana zabo. Ngoko ke, urhulumente ebemele uba wongeza izikolo ezi zabantwana abakhubazekileyo.

Kubalulekile ukuba ulutsha lufundiswe ukubana luzikhusele xa lusabelana ngesondo ngoba kaloku linintsi inani labantwana abamithayo besesesikolweni. Loo nto leyo ithi kubalulekile into yobana sibahlalise phantsi abantwana bethu kwaye nasesikolweni bafundiswe malunga nezifo ezithi umntu asifumane ngokwabelana nesondo xa ethe akazikhusela. Urhulumente wenza kakuhle xa efuna ukubana abantwana bafundiswe lo mba, ngoba kaloku luninzi ulutsha olimithayo luseluncinci, nto leyo ebamoshela ikamva. Loo nto ishiye abantwana abanintsi bekhuliswa ngoomakhulu abadala nabo abangekho kwizinga lokubana bakhulisa abantwana abancinci.

Bendiye ekliniki ndiyowufuna ukuthesta intsholongwane kagawulayo. Owu, uncedo endilifumeneyo khona lungummangaliso kakhulu kwaye bendingalulindelanga into yobana ndingaze ndilifumane kwisebe lezempilo ezilalini. Umongikazi othe wandinceda khona undihlelise phantsi wathetha nam kakuhle wandicacisela yonke into yokuba iza kuhamba njani nento yokobana yonke le nto siyenzayo ingandiphatha njani, nento yobana xana kukho into endingayiqondiyo ze nditsho ukuze aphinde andicacisele. Owu, undiphethe kakuhle ke umntana wabantu, kwaye ndimnke phaya ndingenasikrokro ndanelisekile entliziyweni.

Hayi bo, sihlobo sam uthetha ukuthini ukubana awuyisebenzisi ikhondom xa usabelana ngesondo? Awukoyiki ukumitha okanye usuleleke ngesifo esinganyangekiyo? Loo nto ithetha into yokubana awuzikhathalelanga wena nempilo yakho. Ifemeli yakho izowuthini xana uthe wasweleka ube usweleka yinto obunokwazi bana uzikhusele kuyo. Hayi undidanisile ke mhlobo wam ngoba kaloku le ndlela wenza ngayo ayiyondlela ekumele ukubana senza ngayo kule mihla. Umntu owenza ngolo hlobo ngumntu ongazikhathalelanga kwaye ongayithandiyo impilo yakhe ngoba kaloku le ndlela uyihambayo iya ekubeni umntu afe.